Ke ipapatsa ka ho itokisa kamehla. Ke ikemisetse ka seo ke se etsang. Ke bapale bolo ya maoto kamehla.

Nka eletsa batswadi hore ba nke mehala ena. Bana ba na ba tla thola mehala ka Labohlano. Mme di nkiwe hape ka Sontaha hore bana ba tla kgona ho ikemisetsa sekolong.

Di-game tsena di tlo kgutlisetsa morao ngwanaka. Kopa o shebe thuto tsa hao. Di-game tsena o tla di bapala nakong tseo dikolo di kwetswe .

Ntho eo nka e etsang hore batjha ba mahaeng ba tsebe ka dipapadi tsena, ke hore ke ba fe di-cell phone le mehala hore ba tla kgone ho tseba tsohle tseo di etsahalang.

Nka rata ho bona hore mokwetlisi a bitse di-play-ara tse ntjha, tseo di sa di tsebang bolo ya maoto eseng dplayara tseo di ratuwang ke batsho. Hore sehlopha se kgone ho tswella pele .

Mananeo a bophelo bo botle a teng dikolong tse di ngata hobane, dikolong ke mo re ithutang bophelo le tse di ngata ka bophelo.

Motswalle ho bohlokwa ho ho ikwetlisa, hobane ho ikwetlisa ho otlolla masapo, ho bula le menahano. Ebile o kgona ho ikutlwa o phephile. Ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo.

Hore batjha ba hole e le batho ba hlomphehileng setjhabeng, re ka etsa hore ha re le dikolong re kenye batjha dipapading tse ngata tse fapa fapaneng.

Papadi ya ditebele e hula batho ba tswang mose hobane ke papadi e kgahlisang. Ebile batho ba mose ha ba e tlwaele. Ha batho ba e bapala, ba ipotsa hore na ho etsahala eng.

Ke ile ka reka dikipa tsa ho bapala tsa sehlopha. Ka reka le dikausu ho bontsha hore ke na le thatohatsi ya sehlopha sa ka.

Ke ne ke mathela sekolo. Ke bapala le bolo ya maoto. Ke ikutlwa ke kgotsofetse hobane ke ile ka thola di-medal-e le tjheletenyana.

Ke tlo mo bolella bohlokwa ba ho gym-a. Ke mo bolelle hore wa thusa ho bula kelello.

Ee, e boloketswe baithuti fela hobane sekolo, ke moo baithuti.

Nka eletsa mmuso hore a shebe moo a batlang ho etsa tseo tsa ho ikwetlisa le hore na ho tla ba le batho ba tla ikwetlisa na.

Ho ikwetlisa ho wa thusa. Ho bula monahano ebile ho fana ka matla a ho ikwetlisa le mmele wa hao o ba.

Ho na le dipapadi tsa bolo ya maoto le dipapadi tsa bolo ya matsoho tseo batjha ba ka di finyellang hore ba tla kgone ho ikwetlisa.

Ba bangata ha ba kenele dipapadi sekolong hobane ba shebane le ntho tse mpe tse se nang ho ba tswela molemo maphelong a bona.

Morabaraba o dladiwa ka ebile ke papadi e bonolo hampe.

Papadi e dutseng mohopolong wa ka ke chess, ka hobane ke kile ka bapala ka fumana tjhelete ka mora ho win-a.

O ile a ikutlwa a thabile haholo ebile o ne a se a ntena. Ke ne ke se ke batla le ho mo otla hore nne a thabile haholo, a nrasetsa.

Ke ne ke nka rata ho leka papadi ya monopoly kapa chess ka hobane ke tsona tseo tse ke sa ke se keng ka di bapala.

Ke tla buisana le moetapele. Ke mo botse hore re ka kgona ho sebedisana mmoho. Re batlisisise hore ke hokae moo ho hlokehang dintho tsa dipapadi. Thuse batjha le batho kaofela.

Eo batjha ba e hlokang ke ya hore ba itshepe ebile ba ikemele, hore ba kgone ho ba baetapele kantle ho dibapadi. Ebile ba ka hodisa bokgoni bona ka ho itshwara hantle le ho bontsha bophelo ba bona.

Dumelang kajeno le bitseditswe hore le tlo bua ka tse amang maphelo a rona. Taba ena ya hore metsi a tsamaye ya ka hobane bana ba ya dikolong, le rona re a pheha .